Mofuta wa diaparo tse re di aparang wa setso ke seope, makgabe le dikhiba. Mme tsone ga ise di fetoge jalo jalo mo dingwageng tse ntseng di feta.

Ee ke nagana gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di khonferense. Ka gonne seno se tlabe se bontsha gore o ipela ka setso sa ko o tswang ko teng.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke khiba le mesese e metelele, ka gonne e dira gore motho wa mosadi a bonagale a tlhomphegile mme e dira gore a nne le seriti.

Ee ke nagana gore diaparo tsa setso le tsone di rotloetsa bana ba segompieno go ka apara diaparo tse di khutshwane tse di kaiwang di sa siamela motho wa mosadi go ka diaparo mo bathong. Ka gonne setso se na le seabe se segolo thata mo matshelong a rona, ka e le selo se e leng gore re re gola re se rutiwa, mme ebile re se bona mo tikologong e e leng gore re golela mo go yone.

Meaparo ya rona e e farologaneng, e dira gore go bonagale ka bonako gore motho ke wa setso se sefeng. Sekai Batswana gantsi ba rata go dirisa mmala wa legodimo, go dira dikhiba tsa bone. Mme go dira meaparo ya bone ya setso tse e leng diope le makgabenyana ba rata go berekisa letlalo la diphologolo, mme mmala wa tsone ke o motlheng mosetlha. Mme maZulu o ne a rata go dirisa mebala e e farologaneng go dira diaparo tsa bone tsa setso le dibaga tsa mebala e e farologaneng. Mme seno se dira gore ba kgone go bonagala ka bonako gore ke ba setso se feng.

Moaparo o e leng gore mosadi o nyetsweng o tshwanetse a o apare, ke meaparo ka e leng jaaka mesese, dikhiba, dipetikoutu le gore a rwale sentle mo tlhogong, a rwale dituku. Le gore ga a apere a netefatse gore ga a tlhagise mabele a gagwe, mme seno ke ka ga ntlheng ya gore motho ga a nyetswe go tshwanetse gore a simolole a itlhomphe. Mme a bonagale gore e setse e le mme wa lelapa, gore le batho ba mo setšhabeng ba tle ba kgone go mo tlhompha.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi di diriwa ka matlalo a diphologolo, mme seno ke ka lebaka la gore matlalo a diphologolo a thata mme a tla dira gore diaparo tseno tse di nne nakwana e telele. Mme maina a meaparo ya Setswana e ke itseng ke diope le makgabe, tse dingwe gape tsa diaparo tse di diriwang ke dikhiba, mme tsone di diriwa ka letsela la mmala wa le godimo.

Ke akanya gore ke kamano e ntle e le ruri ka gonne diaparo tsa setso tse dintsi, di dira gore batho ba basadi ba tlhomphege mme ebile ba nne le seriti, gore e re ga ba tsamaya ba kgone gore ba neelwe tlhompo e ba e tlhokang.